Go ne go na le le lefelo le barui ba check-iwang ba tlhatlhobelwang malwetsi a tlhaloganyo ba tlhatlhobelang boitekanelo jwa mmele wa bone be ba fiwa le melemo e maleba ya malwetsi a ba kopanang le o ne ba bowe gape go nne le lefelo mo ba sedilwang mmele teng ka go ikatisa.

E botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gore fo lapeng ba tla be ba tlhokomelwa ke batho bao ba ba tlwaetseng mo lefelong le ba le tlwaetseng ebile ba tlabe ba kgona go ka fiwa tlhokomelo e tseneletseng ka gore e kgotsa ba le babedi go nale jaaka sa tlhokomelo ya bagodi go nna bagodi ba ba ntsi jaanong ga ba kgone gore ba ka bafa nako e e tseneletseng ba bafa tlhokomelo e e tseneletseng.

Bangwe ba lebeletse gore mogodi o tshwanetse go ka tlhokomelwa ke mongwe o motona eseng o monnye go direla gore le fa a mo tlhapisa o mofa tlhompo e tseneletseng ebile bangwe ba dumela go mogodi o tshwanetse go ka tlhokomelwa mo lapeng mme tota mogodi le fa a ka tlhokomelwa ke motho o mongwe o kgona go mo tlhokomela ka lorato a mofe tlhompo e e tseneletseng.

Ditekanyetso tsa setso di re ruta gore bagolo le fa ba tsofetse ba santse ba na le botlhokwa mo matshelong a rona re santse re ba tlhoka jaanong re tshwanetse gore re ba tlhokomele re ba fe lorato fela jaaka ba re godisitse ka lorato.

Lelapa le setšhaba tse mogolo a tsofaletseng mo go tsone di botlhokwa thata mogolo fa a tsofaletse foo mo lapeng leo kgotsa 'tšhaba seo o ikutlwa a bolokesegile ebile a sireletsegile fa a potapotilwe ke batho ba a ba tlwaetseng go na le ba a sa ba tlwaelang mme ditso tsa rona di a farologana go na le bao ba dumela gore fa mogolo a isiwe ko lefelong la bagodi.

Ke go katisiwa mmele ga ka tshamekisiwa bolo le go tabogisiwa ba bantsi ba phutolola mmele le go nna ba ntse ba loga fa ba ntse jaanong ba kgona gore ba tseye dikgang le ba bangwe ba tlhole ba sa jewe ke bodutu.

Tshwana le magae a bagodi ke o ne a tlhokomelang batsadi ba bana ba bone ba sa kgoneng go ba tlhokomela ba ba direla ditirelo tse di farologaneng jaaka go ba fa dijo go ba tlhapisa go ba tlhatswetsa go bona gore ba nna mo lefelong le le phepa go ba katisa fa ba ntse ba ba katisa jalo ke fa mebele e sidologa le gore ba ba dirise ditiro tse ba kgonang go ka dira jaaka go jala merogo ko ditshingwaneng le go ba tseela matsapa mo go tsa pholo fa ba lwala le ditirelo tse tsotlhe di a .

Ke thulaganyo e ntle e puso e dileng ya tlhokomelo ya batsofe mme e ka tokafadiwa ka gore motse o mongwe le o mongwe o agelwe legae la bagodi.

Pension-e ya puso ya tlhokomelo ya batsofe e mosola thata ka gore e tokafatsa matshelo a batsofe jwa rona ba kgona go ka nna le dijo ga mmogo le tse di aparwang ba kgona go apara le bothito le fo ba nnang teng go kgona gore go nne phepa ebile ba kgona go ka duela le batho ba ba ba thusang mo malapeng ka yone pension-e e.

Go dira kopo ya go bona pension ya puso ya go tlhokomela batsofe le go e amogela ke go ka ikopanya le modiredi loago wa kgaolo ya lona ga mmogo le ko dikantorong tsa lefapha la SASSA ke teng ko go diriwang kopo teng.

Pension-e e thusa thata e fokotsa mokgoleo wa lotseno lotseno lo a oketsega la batlhokomedi ka gore ba kgona go ka nna le madi a mangwe a ba kgonang go ka dira ditirelo jaaka bo go reka dijo go reka le motlakase le gone go ka isa bagolo ko kokelong fa go tlhokagala.

Motho o simolola go amogela a na le dingwaga di le masome a marataro mme dingwaga tse di tlhophilwe ka ntlha ya gore motho o a ba sa tlhole a kgona go ka dira mmereko e e farologaneng maatla a be a fokotsegile mo mmeleng wa batsadi.

Go ka dirwa thulaganyo ya sepalamo se se tla tsayang bagodi gangwe mo bekeng se ba isa dipetlele mme ba sa duele sepe.

Ba Lefapha la Pholo ba ka kopiwa go ipha nako go nna ba etela bagodi ba rona mo magaeng a bona bagodi ba e leng gore ga ba kgone go ka tsamaya go ikisa ko dipetlele.

Mo e nnang teng go nale tleliniki mo motseng wa rona fa go na le boemo jwa potlako go bidiwa ambulance-e go tla go tsaya molwetsi kwa tliliniking tirelo tsa pholo re di fitlhela bonolo.

Ditleliniki tse di tsamayang tsa puso fa di fitlha kwa mekhukhung di thusa thata batho ba ba sa kgoneng go fitlhelela ditleliniki kgotsa dikokelo mabaka e le gore ba tlhoka one madi a go ka pagama kgotsa ba sa kgone go ka tsamaya.

Ke malwetsi a tshwana le bolwetsi jwa sukiri bolwetsi jwa kgatello ya madi bolwetsi jwa tlhaloganyo bolwetsi jwa kgatello ya maikutlo malwetsi a a farologaneng a thobalano ga mmogo le malwetsi a bomme ba ba imileng a go kgona go ka fitlhella kalafi ya teng kwa tleliniking.